Mo setsong sa me re ne re apara seshweshwe mme jaanong dilo di fetogile thata ka gore re santse re apara diaparo tsa fashion-e.

Ee ke akanya gore moaparo wa setso o ka nna montle tota mo meletlong e e tlotlegang jaaka tsone di-conference.

Ke nagana gore seshweshwe ke sone seaparo se sentle tota mo meaparong ya setso ka gonne e kgona go bontsha seemo sa motho wa mme ebile se mofe le seriti sa bomme ka bontle ba sone.

Nnyaa ga ke nagane gore moaparo wa seZulu le wa seXhosa ke ona o rotloetsang bana ba segompieno go apara diaparo tse dikhutshwane ka gonne moaparo o wa seZulu le wa seXhosa ke moaparo o ne o apariwa bogologolo tala kwa ko morago ka jalo ga go sa tlwaelegile gore go boniwe motho a tsamaya apere moaparo o tlhagisitsweng matswele kgotsa yona nama.

Ditso ga di tshwane, ditso tse dingwe di bontsha merafe ya bona ka dibaga, setso se sengwe se bontsha merafe ya bona ka go apara matlalo a diphologolo, merafe e mengwe e bontsha setso sa bona ka go apara dikobo ka jalo ke tsela e ba iponagatsang ka yona ke tsela e e ba bonagalang dingwao tsa bona ka yona.

Fa mosadi a setse a nyetswe go raya gore e setse e le mme, e setse e le motho yo motona, e setse e le mosadi wa motho ka jalo moaparo wa gage e tshwanetse o itlhomphe ka jalo o tshwanetse go apara diaparo tse di sa tlholeng di bontsha nama kgotsa mmele wa gagwe, o tshwanetse a itlhomphe a tlhomphe le ba lelapa la gage.

Moaparo wa seTswana gantsi bogologolo o ne o dirwa ka matlalo a diphologolo jaanong setse ba fetotse ba apara moaparo wa fashion-e wa lesela le le dirilweng ka seshweshwe o apariwang ke basadi, e be ba o kgabisa ka dibaga ba tsenya le tuku mme banna bone ba apara marukgu le dikatiba tsa setso ka nako nngwe ba apara letsela le gotweng ke lawn cloth kgotsa skin corosis, ke moaparo wa banna o o.

Kamano e e leng teng fa gare ga diaparo tsa setso tsa basadi ke tsela e mosadi a iponagatsang ka yone ka setso sa gage, ke tsela e mosadi a ikgantshang ka yone a iponagatsa gore ene ke morafe o feng, ke tsela e mosadi a aparang ka yone fa a nyalwa a isiwa ko bogweng gore a bonagale gore ene ke setso sa gagwe sa ko a tsalwang ko teng ke se se feng.

Ga ke bone moaparo wa setso le moaparo wa fashion-e wa segompieno e le dilo tse di pedi tse di farologaneng, ke bona e le dilo tse di pedi tse di tshwanelanang tse di lebegang sentle ka jalo di ka tshela mmogo sentle ka gonne di lebega sentle di le pedi o di apere o di kopantshitse di a tshwanelana.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa basadi go apara moaparo wa bone ka gonne ke tsela e basadi ba iponagatsang ka yona gore ke basadi le bana ke tsela e ba iponagatsang ka yona gore ke bana ebile ditso di na le seabe se se tona mo go bolokeng dingwaoboswa tsa bona ka gonne ke tsela e ditso di iponagatsang ka yona ka moaparo wa bone.

Ee ke nagana gore fashion-e eo e lebega sentle ebile e ntle thata le gone e rotloetsa go lekalekana ga basadi le banna ka gonne fa monna le mosadi ba tsamaya ba le ba botlhe ba ya ko lenyalong kgotsa ba ya ko ba yang teng ba lebega sentle ba apere diaparo tse di tshwanelanang tse di batlileng di bontsha gore ke batho ba tsamayang ba le ba botlhe, ka jalo ke nagana gore moaparo o dumelana le metlha ya gompieno.

Hisetori le diphetogo tsa le one mabaka a ikonomi ke nagana gore o fetotse tsela e basadi ba aparang ka yone ka gonne metlheng ya gompieno basadi le bone ba setse ba bereka, ka jalo ga go tlhole go lebega sentle gore mosadi apare ka tsela e setso sa bona se aparang ka yona jaaka go tsamaya ba tlhagisitse nama go kgotsa ba apere meaparo e mekhutshwane, ga go lebege sentle mo loagong la gompieno kgotsa le ona mabaka a ikonomi ga a tlhole a dumelana le one moaparo o.